Ke sports kgotsa motshameko ya kgaisano ya e kgona go nna motshameko le boitloso bodutu ka nako e le nngwe ka ditsela tse dintsi. Selo se segolo ke gore e tlhakanya kgotlhang ya go tlhoka bokgoni le ditshekatsheko tsa maano le boitumelo jo bo tlisiwang ke go nna le ba bangwe.

Mo tlhaloganyong e le nngwe go ka bolelwa gore metshameko ya mogala e fokoditse go tshameka ka monamana ka ntlha ya go tshameka mo di console-eng le mo di-PC. Le fa ntse jalo go botlhokwa go leba seno ka ditsela tse dintsi go utlwisisa phetogo e e tseneletseng mo dithempong tsa metshameko le boitloso bodutu.

Go na le go nale dikgetho di le dintsi tsa metshameko e e nang le kgaisano e e tseneletseng. Go tswa go metshamekong ya di computer-a go ya go ya megaleng. Se se botlhokwa ke go tlhopha mofuta o o kgatlhang le go tshameka mo sedirising se o se dirisang thata.

Didiriswa le eleketeroniki di fetotse tsela e metshameko e tumileng ya gompieno e tshamekiwang ka yone ka tsela tse di farologaneng. Diphetogo tseno di amile bakgoni ba motshameko tsela e batshameki ba e dirisang ka yone le boitemogelo ka kakaretso jwa go tshameka.

Se se re kgatlhang ka motshameko ya mogala le ya kgaisano ya electronic Esports, go na le dilo tse dintsi tse di dirang gore metshameko ya mogala le ya Esports e kgatlhe thata mme selo se se tlhomogileng ke go nna motlhofo go e bona le go e dirisa. Gape e akgofaditse batho ba ba farologaneng le go leka metshameko le go itumela kgaisano le ba bangwe ba ba tswang mo mafelong a a farologaneng a lefatshe.

Fa motho a batla go tshameka motshameko wa mo inthaneteng, go tlhokega dilo di le mmalwa go ya ka mofuta wa motshameko le sediriswa se a se dirisang. Dilo tse di tlhokegang ke sediriswa sa motshameko, go kgolaganya le inthanete, App-e kgotsa software.

Mabaka a batho a ba tshamekang mo inthaneteng bosigo thata, batho ba le bantsi ba rata go tshameka motshameko wa inthanete bosigo ka mabaka a latelang. Ba rata go tshameka bosigo ka ntlheng ya gore bosigo, ba itse gore go na le ba e leng gore ba rata boroko so ba bangwe ba go lala ba tshameka bosigo. And ba bangwe ba batla go tshameka bosigo because of ba batla go nne le kagišo ga ba tshameka.

Motshameko yo mo internet e tlhoka data ka gonne go buisana ka service le service. Dira tsweetswo ya ditlhabololo. Papatsa le go reka, go tshameka le ba bangwe. Gape seo se batlang, se o se tlhokang go tshameka motshameko wa mo internet, data kgotsa Wi-Fi, mogala wa computer-a, mogala kgotsa computer-a, lebelo le le siameng, akhaonto ya motshameko.